Ke entse tumellano le banka ya ka, ho siya lekgolo la diranta kgwedi le kgwedi bankeng. Ho etsetsa hore e se ke ya sitiseha ho sebetsa hantle ebile hona ho wa thusa ebile hwa etseha kgwedi le kgwedi.

Monyetla o teng wa ho romela tjhelete mothong ya senang banka. Tshebetso ena ya ho romella motho tjhelete ka sella thekeng ha motho a se na account ya banka e bitswa mobile money. Ho tjhelete e rometsweng ka mobile money, o ka lo ko o lo e ntsha kapa wa lo e lata mabenkeleng a kentsweng lenaneng. Hangata o bontsha nomoro ya ho hula tjhelete, o le nomoro ya sephiri ha mmoho le buka kapa karete ya hao ya boitsebiso. Ke tsela e bolokehileng haholo le ha e na le ditshitisonyana tse itseng hobane ho netefatsa hore nomoro ya hao ya mohala e nepahetse le ho sebedisa tshebeletso e tsejwang kapa e amohetsweng ka naha ya hao.

Nako e re phelang ho yona ke nako e boima haholo moo dikoloto e leng ntho e seng re phelang ka yona nako e nyane le kgolo. Jwale le di-loan, re ya ya re di kopa dibankeng tsa rona hore kgwedi le kgwedi o kgone ho patala ntho di dula di nyolohile. Jwale le mathata a tjhelete a dula a le maholo.

Ntho e ileng ya ntshosa ka bo mashonisa ke taba ya hore, ba ile ba tshosetsa ngwana mmangwane wa ka selemo sena ha se qala. Mme ngwana mmangwane wa ka a bona hore betere a nke bophelo ba hae. Ke moo kileng ka bona hore taba ena ya bo mashonisa ha ya loka hohang. O ne a ile le yena mabaka a mo tibile ebile a mo imetse mahetleng jwale ke mo kileng ka bona hore hai taba ya bo mashonisa ha e monate haholo ebile ha ba nkela nna le phahlo ya ka ntlung.

Ke utlwile, o batla ho boloka tjhelete ya hao ya bonus-e ka tsela e sireletsehileng, le e tla o tswalla molemo nako e telele. Ke na le kgothaletso e ntle bakeng sa hao e bitswa fixed deposit kapa deposit e tiiseditsweng. Ena ke tsela eo o ka bolokang ka yona bankeng bakeng sa nako e itseng mme o fumana phahello e phahameng ho feta account e tlwaelehileng ya ho boloka tjhelete e bolokehile tjhelete hobane e lebitsong la hao ha ho bonolo hore o e sebedise hobane e kwalletswe nako e itseng, o rera hantle dintho tsa hao bakeng sa nako e tlang.

Ha ditefo tsa karete ya ho reka sekoloto di nyoloha jara e tlang. Sena se ka ama tjhelete tsa lelapa ka tsela e kgolo mme ho dula fatshe le molekane wa hao. Ke mehato e bohlale haholo hobane le ka kgona ho buisana le ho bontshana hore na le sa e hloka karete ena na. Jwale ka baka la hore ditefo tsena di tlo nyoloha, Ke bona eka ba betere hore pele di nyoloha, le leke ka botlalo hore le patale tsohle dikoloto tse setseng ha ho kgoneha mme le e kwale.

Mokitlana wa botho o hloka hore motho a be le rekoto e ntle, moputso o tsitsitseng le boitshwaro bo nepahetseng ka ditjhelete. Batho ba hlolehang ho fihlella hangata ba hlahelwa ke mathata a amanang le botsitso ba moputso, history ya mokitlane kapa tlhoka. Palo ya tsebo ya ditjhelete ho ntlafatsa monyetla wa ho fumana mokitlane ho kgothaletswa ho ruta batho ka taolo ya ditjhelete le ho aha rekoto e ntle ya mokitlana.

Ho kadima tjhelete ya poloko ho ka thusa ka nakwana, empa ho na le ditlamorao tse tibileng, ho molemo ho rera ditjhelete ho buisana le ba bang ka mekgwa e melaong ya mokitlane kapa ho batla thuso tsa ditjhelete tse ka thusang ka mekgwa e sireletsehileng ho tseba ho hanela mokitlane. O kotsi ke mohato o bohlale wa bophelo.